Nṋe tsireledzo ine nda i ḓivha ine ya vha hone kha zwa zwatshimbila kha zwa mitambo ya milenzhe heneyi ndi vhona unga ndi u ṱutshela kule na u soko ra ya vhathu.

Nṋe ndi vhona uri vha endela mashango vha tea u wana fhethu hune ho tsireledzea nahone vha si ḓo vha khakhathi.

Ee nṋe ndo no ḓi wana ndi kho lainiwa nga nga vhathu vho fhambanaho.

Vha endela mashango vha tea u ṋewa tshikhala u itela uri vha ḓivhe uri vha ngafhi nahone vha kho tea u fhiwa tshikhala tsha vhuḓi.

Nṋe ndo thoma u shumisa bisi musi ndi tshi khou uya u vhona bola dza milenzhe ndi khou bva kha lwendo lwa tshikolo.

Nṋe ndi nga nṋe ndi nga thoma nda vhalela vhaṋameli uri a vho ngo fhiresa na uri vha kone u vha vho tsireledzea.

Ndi muthu u tea u shumisa ngayo goloi muthu u kho tea u shumisa goloi nga nḓila ya vhuḓi tshifhinga tshoṱhe.

Tshumelo tshumelo dza i heḽisi dzi tea u dzulela u vha hone sa uber kana bolt tshifhinga tshoṱhe zwi kho tea u vha hone.

Muthu u tea muthu u tea u shumisa bisi u itela u tshimbila lwendo lulapfu uri a pfhe o tsireledzea.

Mu tshifhinga tshe ra thiravela ro thiravela seven awasi ri tshi khoya fhethu ho fhambananaho.

Ndi ḓuvha ḽe nda vhona nḓou musi ndi phakhani yeneyo ndi kha goloi nda vhona nda pfha ndi songo tsireledzea vhukuma.

Mulayo ya u dzhena bisini i teo vha hone vhukuma kha Afurika Tshipembe tshifhinga tshoṱhe.

Nṋe ndi nga thoma nda ya mapholisani mapholisa vha ḓo kona u tshimbidza mushumo zwavhuḓi nda kona u wana moḓoro wanga.

Muthu u tea u vha na mbilu yavhuḓi tshifhinga tshoṱhe u itela uri a sa ḓi dzhenise khakhathini a sa ṱuwe akho vhulaya vhathu.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela nga uri vhareili vha thekhisi vha vha vho dzhaya vhukuma vha kho tea u thusa vhaṋameli.

Mavhengeleni nga bisi kana nga thekhisi ndi takalela uri ndi vha ndo tsireledzea nahone ndi na vhathu vhanzhi.

Ndi nḓila nnzhi dzo fhambananaho dza u sumbedza vhundeme ya dzenedzi nyendo ene muthu u tea u funa nyendo ine a khou ya kha.

Ndi ndeme dza vhukuma ndi vhundeme ha vhukuma badi na kha kha mabindu manzhi uri vha reile kana kha kha kha kha phakha ine vha khou ya kha.

Vhuponi hune ra kho ya hone ndi a vhuḓi ngauri ri ḓo vha ro tsireledzea nahone ri kho shumisa ri kho shumisa kana u pfha u pfhi a zwi o swika fhethu hune a khou ya hone.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi takalela u reila goloi lwa tshikhala tshipfufhi ngauri ndi ḓo vhuya nda nga nda sa ṱangana na khombo ine athi i ḓivhi.

Nṋe ndi nṋe ndi vhona hu ha vhuḓi u vha na bindu ḽa thekhisi ngauri ndi ḓo vha ndi khou dzhenisa masheleni ḓuvha na ḓuvha.

Ee muthu a sina khadi ya u ṋamela bisi fhedzi a tshi khou ṱoḓa u shumisa bisi u tea u to ya ofisini haningei a dzudzanya mafhungo awe.

Ndi nga nyendavhusiku hune zwa ita uri thekhisi i gonye mitengo vhukuma nga uri vhadali vhavha vha khou vhuya vhaṅwe vha tshi khou ya.

Nṋe ndi vhona uri u nga u ṋamela thekhisi vhusiku kha vhaṋameli a zwi ngo tsireledzea ngauri vha vha vha sa khou kona u ḓivha nga ha mu ḓiraiva zwavhuḓi.

Nṋe ndo no ḓi wana ndi khou ri khou fhelelwa nga peṱirolo rikhoya kha lwendo lune ra kho ya khalo zwa ita uri ri ime badani.

Ee dzi ḓorobo ndi dza ndeme vhukuma nahone ḓoroboni ḓoroboni kana u vhuya nga bisi ndi zwa ndeme uri u vhe wo tsireledzea hu na vhaṅwe.

Ndi zwa ndeme u ṋamela bisi na vhaṅwe vhaṋameli vhane vha kho vhuya mushumoni kana vha khou ya mushumoni ngauri u vha wo tsireledzea.

Ndi masiandaitwa a si avhuḓi a a kha goloi khou tshimbila lwendo lulapfhu kha bada ine yo ḓala magodi ngauri u nga ḓi wana u khou wana esident.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri u shumisa u shumisa mabufho mabufho mabufho ndi zwa ndeme ngauri u vha u kho ḓi thusa.

Tshenzhemo ya ya ya khou reila thekhisi a si yavhuḓi musi a tshi kho vhona dzigoloi dzo ḓala nḓi la.

Nṋe ndi vhona u shumisa moḓoro ḓuvha na ḓuvha u tshi khou ya mushumoni a zwi zwa ndeme ngauri tshiṅwe tshifhinga u ḓo lenga musi ho ḓala dzi mimoḓoro ya vhaṅwe vhathu badani.

Kha musalauno vhana vha khou renga mimoḓoro nga vhunzhi ngauri vhunzhi havho vha khou takalela u vhoniwa uri vha khou reila moḓoro.

Vhathu vhanzhi vha tshimbila nga milenzhe kana u reila vha baisigirama vha tshi khou itela uri hafha nḓilani vhavhe vha kho ṱavhanya vha sa khou thivhelwa nḓila.

Tshiṅwe tsho no ita khombo dza mimoḓoro dzi ende musi ṅwaha ṅwedzi wo fhela ndi tshini ndi tshi ne tsha khou itwa nga mathekhisi ḓiraiva a khou lwela vhathu.

Dzi tshaka ndi nnzhi dzo fhambananaho ikonomi na mbambadzo.

Ee nṋe ndo no ḓi wana ndi khou shumisa bisi ḽa vhusiku tshenzhemo ye nda i wana kha u shumisa bisi ḽa vhusiku ndi u wa u wana esidennde.